Ke ne ke tla kopa thuso bo malome hore ba thusetse. Ke bo rakgadi jwalo-jwalo.

Ke nahana hore batho ba ikarabellang ho tsa tefo e be bona kaofela. Ba bapatsa, ebile ba ba rute ka tsa rona hore di a lekana.

Hobane marena ana a tlo bona e se le batho ba ho feta .

Ke nahana bohlokwa ba ho etsa jwalo ke bana le tumelo tse fapaneng. Batho ba bang ba dumela hore ha o na le seboko badimo ke bona ba . Ba dumela ntate .

Ha ke ne ke lobola mohatsaka ke ha a ntletse dimpho. Kannete mahadi a tsamaya .

Tjhehe, ha ke tsebe ka motsotso ona. Empa nkile ka utlwela ka ona moo e leng hore bana ngwana lebitso.

Tjhehe, hobane ke dulang morabe wa ka feela. Empa kannete ne nka thabela ho ba le merabe e meng.

Re ka etsa hore bana bana ba fatshe dijo tsena hore na di pheuwa jwang? Le hore setso se tsamaya jwang?

Nna ke rata motoho o sootho. Kannete ke utlwa o le monate ebile o kgorisa ha monate.

Nna heso nama hangata e beswa ha ho ketekwa se itseng. Nama e leng hore re rata ho e besa ke ya kgomo.

Ee, ke nahana ho bohlokwa hobane bo nkgono ba ruta hlompho, bo nkgono ba ruta maikarabelo, bo nkgono ba ruta hore motho a kgone ho ikemela.

Tjhehe, ha ke bone jwalo hobane ha ba keteka setso sa bona, ha ba sa thabela setso sa bona. Ha ba sa keteka setso sa bona mehlaena.

Mme wa ka o beha metsi a ketlele a tjhesang, ebe o a bele hape. Ebe o nka sekotlolo o tshela phoofo ya motoho e lekaneng, ebe o tshela metsi a batang ka moo phoofong ya motoho ebe wa soka . Ebe ha qeta metsi setofong tshela ka moo, ebe wa fuduwa, wa fuduwa, wa fuduwa hore o se ke be wa bana le dikaqa. Ebe ha qetile wa wa tjwatla. Ha ntso o tjwatla, ebe wa o tlohela hee metsotso e mashome a mararo hore o butswe.

Tjhe, nna ha ke bone phoso ha motho a bapisa Modimo le badimo hobane ho tla ya ka motho hore na yena tumelo ya hae e wela hokae? Sena se ka fediswa ka hore batho ba tlwelle ho buana hampe ka seo motho a nang le tumello ho sona.

Ke nahana ke hobane ba leboha oo ba o . So nna ha ke soka ko etsa .

Tjhe, ha ke nahane hore ntlheng ya kajeno . Kannete ha ke soka ke bona taba ya mofuta ona.

Senomaphodi se etswang heso . Moo e leng hore ba reka kgemere metsi a fofo, e beha matsatsi a ka bang a ka matsatsi a supileng ebe hee e ka nowa.

Nna tumelong ena thabile haholo ebile ke susumeditswe ka moo batho ba bao tumelong ena le bona ba e ratang ka teng.

Kannete lenyalo le ne ke ile ho lona monate. Dijo e le mantletsetletse ho le monate. Atjhe, ya lenyalong le monate jwalo.

Rona motlakase ha o wele re sebedisa kgase hore re phehe. Ha e le, setofo se turang haholo ke sa mashala ona hobane o lokela ho reka patsi mashala jwalo-jwalo.

Tjhe, ha ke nahane ho le hantle hobane sena se etsa hore bana ba be le diketso tse ntlo. Kannete ha wa loka ha ya loka.

Nna lapeng leso re na le tumelo ya ho dumela ho badimo le ho dumela ho Modimo. Kannete badimo ba heso ke ba rata haholo hobane ba re tshireletsa le Modimo wa re tshireletsa.